Nangona kunako ukufumaneka kwamayeza ukunyanga izifo kwimfuyo, kuye kunqabe amaziko ezonyago lwemfuyo kwiindawo zasemaphandleni. Amafama amaninzi awanazo izakhono zokusebenzisa la mayeza okanye ezi zixhobo ngendlela eyiyo. Kuxhaphake into yokuba abanini beemfuyo bashiye iimfuyo zabo ezandleni zabelusi, belusi abo nabo abangenawo amava wokunyanga imfuyo.

Iimbotyi eziluhlaza zinesondlo kakhulu kwaye zimnandi xa zinkonkxiwe kuba zihlala zigcineke zisemgangathweni omhle kunezikhenkcezisiweyo. Ezikhenkcezisiweyo ziye zithi xa zihleli kakhulu emkhenkceni ziphelelwe nakukukrwamzela oku, ziphelelwe nayincasa.

Batshana, nikhumbule ukuba ihagu xa sele indala iye ibe nawo umkhuba wokuluma, ngoko ke ningangeni ehokweni yezi zindala iihagu. Naxa niyozipha ukutya nilumke, ningayivuli ihoko engekho umntu omdala.

Ukusebenza iiyure ezinde kuyaqoba emzimbeni. Kubangela ukudinwa kwaye kuyabhityisa kwabanye abantu. Kodwa ke sizothini? Sifuna imali, mali leyo ongasoze uyiphiwe uhleli phantsi. Ngoko ke ithi imeko masinyamezele.

Ukukhusela izityalo kwiimeko zotshintsho lwemozulu kuyanceda ukulima izityalo ezikwaziyo ukumelana neemeko ezomileyo. Ungatyala imifino enjengeetapile, itumato kunye nepepile. Indlela owasebenzisa ngayo amazinzi ibalulekile kweli xesha lokuguquka kwamaxesha emozulu. Kubalulekile nokonga amanzi. Ungagcina amanzi emvula ematankini nasemagongqweni ukunceda ekongeni amanzi khona ukuze kube lula ukunkcenkceshela izityalo zakho. Nangona ukuguquka kwamaxesha emozulu kunganegalelo elibi kwezolimo, kwezinye iindawo ngaphantsi kweemeko ezikhethekileyo kunganendima ebalulekileyo elinokuwudlala njengokuba ubushushu .

Mna ndithanda iiertyisi ezinkonkxiweyo kunezi zikhenkcezisiweyo ngokuba ezinkonkxiweyo zinencasa kakhulu kwaye ukunkonkxa ukutya kokona kukwazi ukugcina ukutya kulungele ukutyiwa ngaphezulu koko kukhenkcezisiweyo. Iiertyisi ezinkonkxiweyo azidingi nokuqale zifudunyezwe, uyakwazi ukuzitya ziphuma enkonkxeni.

Uqala ngokubeka amanzi ngenkonkxa okanye imbiza enkulu kuba kaloku kufuneke elungele ukuxhwitha inkukhu. Wabe uyibambile ke inkukhu, yomba umngxunya ngasemva kwendlu. Lo mngxunya ngowokuphalazela kuwo igazi lale nkukhu. Beka inkukhu phantsi, intamo yayo iphezulu kwalo mngxunya, unyathele amanqina wayo ukwenzela ingabaleki. Thatha le mela ndizokunika yona utshikitshe intamo yenkukhu ide iqhawuke intloko. Ungangxami ngokuyiyeka inkukhu indlela oyinyathele ngayo ide iyeke ukushukuma.

ezi gusha, ningaziqabeli kwaye ningazitsali ngeendlebe. Zinonopheleni iigusha kuba kubalulekile ukunonophelwa kwezilwanyane.

Iminqathe endiyityala apha ndiyityala kukuba ndiyithanda kakhulu iminqathe. Kaloku wayedla ngokuthi umakhulu wam owandifundisa ukutyala, wathi iminqathe inezakhamzimba ezenza amehlo abe bukhali. Yiyo loo nto ke ndiyithanda kangaka nje iminqathe. Futhi ke imnandi iyatyeka nokuba iluhlaza.

Iinkomo xa zizodwa zingajongwanga inokuba zithetha ngezinye izilwanyana, zithethe kunye nangabantu. Ingathi ndiyabona imazi yenkomo ibalisela umhlobo wayo isithi, aba bantu banento yokundisenga kungabikho nalinye ithontsi elishiyekayo elinokuncancwa ziintsana zam.

Abantu abahlala edolophini basoloko bekhalaza ngamaxabiso okutya akwinqanaba eliphezulu nekusoloko kunyuka ngokwexabiso kodwa umgangatho wawo ungaphucukanga. Ngoko ke, xa kunokubakho indawo elilindle apho kukho khona izityalo ezityiwayo kufutshane nalapho bahlala khona, bangancedakala.

Xa utyale izityalo kufuneka usoloko uthe gqolo ngokupeta nokunkcenkceshela izityalo zakho. Uyathetha nazo izityalo zakho, uwucenge nawo umhlaba ukuba mawukuphe isivuno esihle esityebileyo khona ukuze uvune isivuno esikumgangatho wokuthengiseka.

Ukuze abantu abahlala ezilalini bangayeki ukulima emasimini nasezigadini zabo kwaye bayeke ukuxhomekeka kwingxesho, kufuneka bencedisiwe ekubhaliseni iintsimi zabo njengamashishini amancinci. Baqeqeshwe ngazo zonke iindlela zokuqhuba amashishini. Banikwe namathuba wokuthengisa izivuno zabo kumashishini wasekuhlaleni afana neendawo ezithengisa ukutya okuphekiweyo, izipaza neemarike.

Bantu bakuthi, lo msebenzi wenziwa ngulo mntwana ngumsebenzi omhle kakhulu kuba uyawonwabela kwaye ufuna ukukhawuleza akwazi ukuzimela. Imisebenzi enjengalona yeyona inengeniso kweli xesha siphila kulo ekhuthaza oosomashishini. Nikhumbule ukuba ayinyanga indlela eya empumelweni. Uza kufunda bucala, afunde izifundo zoshishino kunye nezinye aza kuzidinga ukwenzela abe nezakhono ezaneleyo zokuphuhlisa ishishini lakhe.

Ukufuya iinkukhu akululanga njengokuba ucinga, ikhona imicelimngeni endijongene nayo mihla le. Okokuqala, umbona wokutyisa iinkukhu uyabiza kwaye ndiwuthenga edolophini apho kukude. Okwesibini, kukho izinja neekati ezimane sisitya ezi nkukhu, ngamanye amaxesha ibe ngukhetsha ekufeneke ndisoloko ndizigadile ezi nkukhu kwiimeko ezinjalo. Kungekudala bekukhe kwakho nalo mkhuhlane weenkukhu, lo undigqibele iinkukhu ezininzi.

Xa ndinokuba nemali ndithenge iinkukhu nokuba zimbini, isikhukhukazi nomqhagi, ndibe nehoko endiza kuzilalisa khona, ndingakwazi ukuzivelisela amaqanda. Amanye ndiwathengise, amanye ndiwatye. Ndingabe ndichane iintaka ezimbini ngelitye elinye.

Ingabuhlungu kum loo nto yokuhlaselelwa iigusha zami yinja, ngakumbi xa naloo nja iyinja yam. Ndinganyanzeleka ukuba ndiyileqe, ndiyigqaya ngeembokodo ukuba isuke ezigusheni zam loo nja. Ukuba igusha leyo ayonzakelanga kakhulu, ndingazama ukuyinika uncedo lokuqala. Ukuba yonzakele kakhulu, ndingasose ndiyixhela.